Ngingaqala ngokusebenzisa usekelo lwabantu, ngixoxa nje nomndeni. Okwesibili, ngiyamukela imizwa yami. Okwesithathu, ngizame ukuzilungiselele ngokwezimali. Okwesine, ngizame futhi ukuzinakekela ngokomphefumulo nanokwengqondo. Ngiphinde ngithole usizo lobuncweti.

Into ewenza bahluke, uhlobo lwepholisi, izindleko nezimali ezihambisana nayo, ukufinyelela konogada bezempilo, yizinsiza ezengeziwe.

Ngingasebenzisa izithombe nezimpawu ukuze kubonakale kalula. Imigqa yesikhathi, amashadi ukuqhathanisa isikhathi sokuliza, isikhathi sokulinda, izibalo ezifushane, imibala ecacile.

Impilo yesikhathi esibekiwe izinzuzo, nenani eliphansi lezimali, izincuphe. Uma isikhathi siphela, ungase ungayitholi imali. Okwesibili, impilo yonke, inzuzo ihlala impilo yonke inani lokonga imali elikhulu ngokuhamba kwesikhathi. Izincuphe izincuphe imali yokukhokha iphezulu kune-time life.

Ungadinga ikhophi yaleso sicela. Ubufakazi besikhathi sokulinda, izincwadi zokuxhumana nenkampani yomshwalense, ubufakazi bokuthi izidingo zonke zihlangabezene.

Ifomu le-UIF eligcwalisiwe, ikhophi ye-ID, ama-payslip ezinyanga ezingu-six ezendlule, ibhuku lasebhange, isitifiketi sokuxoshwa noma incwadi yokuyeka umsebenzi.

Ukubambezeleka, kokuthola izinzuzo izindleko esingenasizathu. Ukungaqiniseki, izimo ezikhethekile ezingaziwa.

Kubalulekile kakhulu ngoba izinga lenzalo lithinta ukuthi uzokhokha malini, iyonke. Uma lenyuka, izindleko zokuboleka ziyakhula, kanti uma lehla kuyaba lula ukukhokha. Lokhu kungathinta uhlelo lwakho lwezezimali.

Mngani, ngikweluleka ukuthi ukhethe ibhange elinamagatsha amaningi. Imali encane yokugcina i-akhawunti ivuliwe, futhi elinikeza izinsiza eziku-inthanethi. Ukwazi ukuhlola umehluko phakathi kwe-akhawunti yokonga neyokusebenzisela imali nsuku zonke.